Misebenzi yokuthi barhelebhe abantu abadala abahlala babodwa, ngokuthi babakulumagele, babayele ngeentolo, nomsebenzi wokuthi ngesikhathi nakungena imali yesibonelelo yabantu abadala, bayobarhelebha ngemabhanga, ukuthi bakhiphe imali. Ngoba abantu abadala lana okhunye abazwisisi.

Yinto yesintu egqokwako ehloko.

Kuya ngokuthi ngiliphi isokanelo elihlongakele, nakulisokana ebegade lithethe lona, kumele lihlatjelwe ikomo yalo. Nakulisokana ebelingakathathi noma bangakhamba bayokuthenga isitjhebo e-butchery njengenyama yekukhu, inyama yekomo. Mara elingakathathi alihlatjelwa.

Indima yokuthi bathathe inyongo, bakhambe bayoyigubhela ngemva kwendlu, nofana abanye bayilahla ngemlanjeni. Nekutheni bamhlole umntwana bona urerhe na.

Abantwana ilimu balifunda ngokuthi bezwe ebantwini abadala ukuthi bakhuluma njani.

Angivumi, ngiyaphikisana nombono lo. Ngitjho ngoba abantu abatjha bamalanga la, abasanalo ilawulo. Ayikho into ererhe ebangayenza. Into abayenzako kumorosa kuphela izinto. Angivumelani nawo umbono lo.

Okwenza isiko lami libe ngelikhethekile, kukuthi siyalihlonipha thina sibabantu balo, siliphatha kuhle, nangendlela esilenza ngakhona.

Unosokana mumuntu okuzalele indoda, indoda otjhade nayo, indoda yangokomtjhado. Ngunosokana.

Iye, liqiniso. Yindlela eyenziwa ngakhona emaNdebeleni.

Amanasa kukudla nofana yinto ongazidla yesintu.

Ilimi engilikhulumako ekhaya lilimi lesiNdebele, ngombana simaNdebele ekhaya, futhi lilimi esilithada khulu lelo.

Kungombana sinamasiko ahlukile, begodu kufanele ahlonipheke. Akutjho ukuthi kobana nangabe uliNdebele wenza amasiko wamaNdebele kumele udelele isiko lamaPedi.

Umma owendileko kufanele aziphathe kuhle, azibuthelele azisororhe, angase aziphathe ngendlela le bekaziphatha ngayo asese mntazana.

Ukudla okungadliwa yilutjha emaNdebeleni, kukudla okufana njengamaqanda.

Nakuhlongakala umntazana, bamakhela umkhukhu ngeqadi, bayomfaka khona.

Eendaweni zemakhaya umntwana nabamkhalima, bamkhalima ngeswazi.

Iintjhijilo zokuthi abantu bayabamorosela, abasakhambi ngekambiso yakhona.